A ndzi voni swi ri na xandla hikuva swimilana swi famba hi ti-season. Season yin'wana na yin'wanyana yi na swimilana swa swa yona. Se a ni voni ku ri ku na ku na xandla eka ku cinca ka maxelo.

Swona swi nga ni tikela ngopfu swi tlhela swi ndzi vava. Mara ni to ti byela ku ri a ku na munhu a tiva ku mundzuku ku ta humelela yini, hinkwerhu ha lava ku ri hi tirhisa mali timali ta hina hi leswinene. Leswi ni nga te ni lava ku byala, a ni lava ku vuyeriwa hi swibyariwa swo tala, ni kota na ku xavisa. Se hi leswi lembe leri a ri bihe ngopfu. Enkarhini wa sweswi ni to veka mali ni tlhela ni zama na futhi, a ni nge heli mbilu. Swona swa vava ku ri ndzi ta heleriwa hi mali leyi ni nga yi tirhela ku vava.

Ni vona ku ri, ku ri mhaka yin'wani ya kahle ya ku ri mi kota ku tshama mi kha mi cheleta swimilana swa n'wina. Hikuva mati ya durha. Loko mi ta humesa hose pipe mi ya cheleta, swi tlhela swi durha ku mati mi tirhisa mo tala. Se swa antswa hi nkarhi wun'wani loko mi heta ku endla wacheni ya n'wina, mi cheleta mara swi ya hi swimilana swa n'wina ku ri i swa ya njhani. Mi nga cheleta hi mati ya n'wina ya loko mi heta ku hlantswela swibye, ku ri mi tshama mi kha mi endla ku ri swimilana swa n'wina swi kuma mati.

Ndzi vona ku ri mavonelo ya kahle, hikuva u kota na ku tipfulela bindzu ra wena, ku xavisa swimilana swa wena. Se loko mfumo va tisa tidyondzo leti yelanaka na mhaka ya vurimi, swi kahle ngopfu. Ka ku ka vanhu lava nga yangi na le xikolweni, na vanhu va le makaya lava nga na va nga majarata lamakulu. Va kota ku ri va ti pfulela mabindzu, va va xavisa swimilana swa vona. Ni vona ku ri mavonelo ya kahle swinene.

Ndzi hleketa ku ri masiku lawa loko hi gingirika ndhavuko ya hina, ku fana na siku ra traditional. Loko hi sweka swimilana swa hina leswi hi nga swi byala. Kumbe loko hi celebrate na na mucato hi na ku pfa hi hi sweka swimilana swa hina. Minkarhi yo tala swimilana swa hina hi loko hi ya celebrate-a ndhavuko ya hina leyi ku nga traditional day.

Ni hleketa ku ri ku nga endliwa ti ku akiwa leswi va swi vitanaka ku ri i ti-shelter, ku ri ku va na ndzhuti laha va tirhelaka kona. Va tlhela va mbala na na swiqoko for masiku lama hisaka ngopfu, swipoti va kota ku sivela dyambu. Loko ku titimela va kuma timpahla leto kufumela, va kuma na tintangu leti to tika. Ku va kota ku tirha kahle va nga twi xirhami.

Ni vona onge vurimi lebyitsongo byi nga hoxa xandla swinene eku hunguteni ka vusweti. Hikuva loko mi nga koti ku ya xava exitolo, mi nga ti rimela, mi ti endlela swakudya hi swimilana leswi mi nga ta va mi swi rimile. Mi tlhela mi kota na ku endla xibindzwana mi xavisa.

Ndzi vona swi ri swa nkoka swinene, ku ri vana va ya dyondza hi mapurasi na leswi byariwaka emapurasini. Ku ri na vona va kota ku tiva ku ri swin'wana leswi va nga le ku swi dyeni, leswi va swi xavaka etixopeni swi va swi vuya kwini. Na ku ri swi byariwa njhani, na ku ri swi byariwa hi minkarhi ya njhani Va kota ku va na na vutivi.

Ndzi nga vutisa ku ri ku ri ni kota ku ku kuma mbewu ndzi fanele ndzi endlisa ku yini? Na ku ri swifuwo swa mina ku swi engeteleka, hi mbewu leyi ndzi endlisa ku yini? Ndzi tlhela ndzi vutisa na ku ri i swifuwo swa njhani leswi ndzi nga tirhisaka mbewu leyiwani?

Ku cinca ka maxelo eka xiyenge xa vurimi, swi hlupha loko ku ve hi nkarhi wa i nge ni ku hi nkarhi wa miroho, ivi ku cinca maxelo, swi nga ha kotiki ku ri miroho ya mina yi kula yi tshwa. Hi laha yi nga ta yi nga ta hlupha kona mhaka ya ku cinca ka maxelo. Na mina ni tlhela ni ni nga ha kumi mbuyelo. Se ku cinca ka maxelo swi swi cinca swo tala.

Ndzi vona swi nga lulamangi. Hikuva varimi na vona va na mindyangu leyi va yi hlayisaka, leyi loko va ta entirhweni va ta tirha va lava ku ri loko va hola va kuma mali leyi antswaka va kota ku hanya na vona. Vinyi va purasi va fanekele ku hakela vanhu hi ndlela leyi nga fanela. Swi fanele swi ya hi ku ri wun'wani wu tirha ku fika kwihi, va nga hakeli vanhu mali leyitsongo leyi nga ta ka yi nga va endleli nchumu.

Hi ku vona ka mina ni vona ku leswi swo nghenisa mbewu, swi endla ku ri mimfuwo ya vona yi hatlisa yi tatiseka. A swi teki nkarhi ku fana na loko va yimela mhaka ya ntumbuluko. Mhaka ya mbewu yi hatlisisa swilo, na swifuwo swa vona swi hatlisa ku tala loko va nghenisiwa ka mbewu.

Ntirho wa mfumo i ku tiyisisa ku ri van'wamapurasi va kuma timhaka ta ta ku cinca ka maxelo. Va vulavula hi swona ka xiyanimoya va kota ku tiva ku ri maxelo ya ta cinca.

Ndzi nga kombela leswaku a ni endlela kontiraka leyintshwa laha ni nga ta sayina kona, ku tsariwa mali ni nga ta yi hola leyintshwa hikuva ndzi ta va se ndzi tirha tiawara ta navusiku. Tiawara ta navusiku ti hakelela tiawara to to ku tlula leti ta nanhlikani, leti ta normal.

Ndzi vona leswaku loko vantshwa vo kuma dyondzo leyinene mayelana na na na vurimi, va kota ku tiva ku ri wa swi kota ku pfula bindzu hi swimilana swa wena. Vo tala a va yi tivi mhaka leyi ya ku ri va nga endla business or mabindzu hi swimilana swa wena. Va hava vutivi lebyinene.

Ku cinca ka maxelo swi khumba ngopfu loko ku ve hi rindzele mpfula ivi mpfula yi nga ni, swimilana swa hina swi nga ha koti na ku mila. Se hikokwalaho swakudya swa swi nga na swa nkoka, swi endla ku ri ku va na rihanyo swi nga vi kona.

Swikongomelo swo leha swa nkarhi wo leha mayelana na Agri-BEE i ku endla leswaku varimi va va na misava for nkarhi wo leha va kota ku ku va na mabindzu ya vona. Va vona ku ri ya teka nkarhi wona fika kwihi, na ku kota ku hlayisa mabindzu ya vona for nkarhi wo leha.

A ndzi ta nyiketa vantshwa ti-opportunity ta ku ri va ya dyondzela vurimi. Se a ni ta famba tindhawu ni ni languta laha ku nga na misava, ni ni heta ni vitana vantshwa va ta dyondza hi vurimi. Ni va nyiketa na tibazari ku ri va kota ku ri va dyondza hi swa vurimi na ku ri va ti hlayisa ka njhani hi bindzu leri ra ra ku ra vurimi.

Ni nga endla leswaku ni apply-a, ni apulayela swikolo leswi ni tivaka ku ri swi nyika vanhu ti-chance ta ku va dyondza va ri ekaya. Swona leswi va swi vitanaka ku ri i ti-online stadies. A ni ta apply-a kwalano, ni register, ni heta, ni sungula ku dyondza ni ri ekaya. Ni kota ku ni balance-a ntirho na swa na swa tidyondzo ta mina, ni yisa tidyondzo emahlweni.

Ndzi nga endla leswaku nkarhi un'wana na un'wana, kumbe every after tin'hweti ta yi four kumbe five, va endla training ya ku dyondza hi va train-a hi hi vurimi. Ni endla na leswaku va pasa naswona. Loko ku ve ku na loyi a nga twisisiku na yena a fambisiwa a ya train-iwa ku ri hi kota ku tiyisisa ku ri va leteriwile.

Ndzi nga vutisa swivutiso swa nkoka ngopfu, ni vutisa mayelana na vatirhi va va varimi, vatirhi va mina ku ri ni fanekele ni va khoma njhani? Ni va dyondzisa njhani hi swimilani? Na ku ri ni vutisa leswaku hi swihi swimilana leswi fanekele mi swi byala? Minkarhi ya swimilana ku ri rini, loko ku na timpfula mi byala swihi swona? Loko ku hisa, loko ku ku titimela mi byala yini? Na ku ri hi hi swihi swimilana leswi mi swi byalaka lembe hinkwaro? Hi swihi swimilana leswi swi tisaka mali yo tala?

Vanhu va kota ku ti hanyisa hi swimilani leswitsongo swo fana na timhaka ta miroho, tindluwa, ta kulu swona swa titamati, mazambani, swimilani. Leswitsongo leswi swi endla leswaku vanhu va kota ku ti hanyisa hi swona, loko va nga ri na mali ya ku ya xava va kota ku ri va ti byalela va ti kumela swona eka eka tinsimu ta vona.

Ni tiva leswaku va ri ku na in a year hi lembe eighty billion ya swifuwo ya dlayiwa for ku endla timhaka ta ku xavisa nyama.

Hi ku vona ka mina, loko vanhu va averiwa nakambe ka misava, vo tala va ta kuma na vona misava va kota ku ri va ti endlela mabindzu ya vona hi swa vurimi. Van'wani va ta tlhela va ti akela lava kalaka tiyindlu. Se etikweni vo tala vanhu va ta kota ku ri va ti endlela mabindzu ya vona kumbe va ti byalela for ku va kota ku ti .